Esikhathini esiningi uma sisemadolobheni, kuningi esikushintshayo futhi okushintsha indlela esiphila ngayo. Singahamba sikhohlwe ukuthi kunjani ukuyothola amanzi emlanjeni. Singahamba sikhohlwe ukuthi kunjani ukulusa noma kubaluleke kangakanani ukuthi ekhaya sibe nemfuyo. Yingoba emadolobheni kunezitolo konke sikuthola ngokushesha futhi ngendlela elula, kepha uma sisemakhaya, siyakhumbula ukubaluleka kokunakekela kwezinto kwezimo, futhi nezinto esiphila nazo. Kungaba izilwane, kungaba indalo, futhi kungaba abantu esihlala nabo, kodwa uma sesisedolobheni sivalelwe izindonga ezikhulu bese siyakhohlwa ukuthi kunjani ukuphila nabantu nokuthi yini okubalulekile ngabantu. Emakhaya kuningi esikufundayo nokuthi kuningi esiphathiswa kona esifike sikukhohlwe uma sesisemadolobheni.